Kubalulekile ukuhlola umhlabathi, nokulungiselela umhlabathi, ukuthi uma ngabe kunemvula enkulu, ukwazi ukuthi ugubhe imigodi ezokwazi ukudedela amanzi. Futhi kubalulekile futhi ukuthi, uma kunesomiso, kube nezigubhu ezikhandiwe eziyakuconsisa amanzi eziyakuconsisa amanzi kuzo zonke izithelo nezitshalo zakho.

Kubalulekile ukuxhumana nomnyango wabatshalayo, ukwazi ukufumana ulwazi mayelana nokunqoba leso sifo. Okwesibili, uma usulutholile ulwazi, kubalulekile ukuthi wenze njengoba basuke bexwayisile ukuthi kwenziwe ngakho, ngamanye amagama implementation. Kubalulekile ukuthi usuzwile, funa ulwazi, usulutholile ulwazi, enza okushiwo nokuxwayiswe ngakho, wenze konke ngendlela.

Kuningi ukudla okuke kwakudala izinkinga ngaphambilini ngenxa yendawo epakishelwe kuyona, ukudla okufana nojusi, iziphuzo zabantwana ezipakishelwe kumakhathoni, kanye inyama yenkukhu eba nesifo ekuthiwa siyathathelana , esibizwa nge-salmonella, kanye.

Ubulungiswa mayelana nomhlaba, kumele kwenziwe ngokusizakala, nanokusizana nabaphathi bezindawo, izinduna zezindawo, ukubheka ukuthi ngokwendulo imihlaba, ingeyobani. Okwesibili, engaqinisekisa ukuthi ikuvikela komsebenzi ukuqikelela ukuba abantu, makabe, makube abantu bendawo, kungabi khona abantu abaqe emazweni bazohlala ngokungemthetho, ngoba lokho kufaka ingcindezi ekuthenini kunciphise isikalo, isikalo sabantu abathola imisebenzi ukuvuleka kwamathuba omsebenzi, ngenxa yobantu abagcina betheleka endaweni kwabangasiyona abendawo.

Ngokwami ngingathi, uSipho akasebenzise osekukhona, kungabi ukuthi lokho osekukhona emhlabathini kuyamosheka. Ngakho akafumane usizo kulokhu osekukhona, ukuze kungabi wukuthi uqala phansi ka-A. Kulula ukusiza umuntu oseqalile kunokusiza umuntu ongakaqali.

Sikhule sazi ukuthi ukudla akuchithwa, namanje nalokho kusabalulekile njengasendulo. Ukudla makungalahlwa, ukudla makuqokwe abantu bendawo la bezophekela khona abahlwempu, noma abengenazo izindawo zokuhlala, kwenzelwe bona, kuphakelwe, bephiwe lokhu okusuke sekungakhona ezingeni lolokho okumele kudayiswe. Kepha futhi kube ukudla okuwukuthi kusasesimeni esihle ukuthi omunye umuntu ophilayo engakudla.

Kulesi sikhathi esiphila kuso, inqwaba yolokhu kudla ezakhiwe ngezofuzo ama-GMO, ziningi kakhulu. Yingakho kuke kubalulekile ukugqugquzela abantu ukuba bebe nendawo la bezitshalela khona okwabo ukudla, okunempilo echichimayo ekhaya, nekhaya, nekhaya lilinye. Mina ngokwami yebo, angikufisi ukuqinisa kokudla okugcweliswe, okugcaliswe nge, ngama-GMO. Ukube kuya ngami, ngabe ngidla ezasekhaya kuphela ngenxa yezinto eziningi ezingayona imithelela emihle uma ngabe sesidle lokhu kudla kakhulu.

Inzuzo zokuthi, inzuzo yokutshala ukudla endlini, yile yokuthi izithelo ziyaphephisa, ziyaphepha ekushisweni ilanga elikhulu. Okwesibili, ilanga aliwadli amanzi ngokushesha kwezithelo, okudala ukuthi izithelo zakho zihlezi zinomsoco ngamanzi asuke eniselwe wona. Awuthi uthi uthela amanzi, ilanga libe lidonsa. Ngakho-ke, iy'thelo zakho azishi, futhi ziba nomsoco.

Chabo, abantu abakwazisi umsebenzi esi, umsebenzi omelana nabolimo. Isizathu ukuthi, thina uma sithenga ezitolo sicabanga ukuthi into ivele iqhamuke kalula. Asicabangi ukuthi kusamele kumbiwe umhlaba, kuphendulwe umhlaba, kutshalwe isithelo, sinekekelwe isithelo, sikhuliswe isithelo, siphinde futhi siphinde siyolandwa isithelo, sipakishwe ngendlela, sihanjiswa ukuba sizesifike la siyodayiswa khona. Kuningi, muningi kakhulu umsebenzi ongena kwisithelo sisinye, ngaphambi kokuba sizesifinyelele la thini ekugcineni sizothenga. Kepha-ke kubalulekile lokho, ukuthi sikwazi.

Kubalulekile ukubambisana, ngoba kunezinzuzo zakhona ezifana nokucobelela ulwazi, nibonisane izinkinga, nanokuthi kuyenzeka ube nenkinga, ungazi ukuthi uzoyixazulula kanjani, kodwa kubekhona umuntu lapho obenayo leyo nkinga ngaphambilini, ozokwazi ukuba akusize, akuxazululise yona.

Zingasiza kakhulu. One, ukuba izithelo zikwazi ukukhula ezingeni leli elindelekile kulona. Okwesibili, zingaba nomsoco ofanelekile, ngoba izinambuzane ziyawukhipha umsoco ekudleni, futhi ziyenza ukuba ukudla kusheshe kubune kungakavuthwa, kungakafiki isikhathi sakho. Yingakho, lwezi zinto lezi zibalulekile, futhi kumele umlimi aqikelele ukuba ziyasetshenziswa.

Kubalulekile ukulandela imithetho nemigomo ebekiwe ukuze mayelana nokupakishwa kokudla. Ngokuba uma ngabe ingalandelwa imigomo ehambisana nomthetho, kungahamba hambe kulimaze impahla osuke uyifakile ewukudla kuleyonto opakishe kuyo. Ugcine ulahlekelwa yinzuzo ngenxa yokuthi konke lokho kudla okupakishwe kuleyo mpahla engekho right, kumele ilahlwe, noma ichithwe. Yingakho kumele kuqikelelwe ukuthi kuyalandelwa yonke imigomo mayelana nokupakisha.

Kumele uqikelelwe ukuthi izitshalo ezenziwe ngama-GMO, zinemiphumela emihle futhi emibi. Kwemibi, kwemihle, asiqale ngokwemihle. Emihle, imkhiqizo yakho iyashesha ihlezi itholakala ngabe kusisikhathi noma akusisona, kodwa emibi yile eyokuthi umkhiqizo wakho akusiyo lento esiyibiza ngokuthi i-oganikhi. Kepha, ifakelwe izinto ukuba ibe yilolu hlobo olukhona. So, kungenzeka kuhambe hambe, kudale inkinga esimweni somzimba somuntu, nakumhlabathi uqobo, nendawo esikubiza ngokuthi i-environment.